Ngingatshala amaveji kanye nezithelo ngoba kunezakhamzimba ezakhayo emzimbeni kanye futhi kungasiza ekutheni ngonge imali, ngingathengi izinto ezinjengaleyo ezifana nezithelo kanye namaveji ey'tolo. Ngazi ukuthi mina ngikukha engadini yami futhi kunezakhamizi ezibalulekile emzimbeni wami.

Ukunciphisa izingozi ugogo uMaNtuli into akumele ayazi kuqala okokuthi ufuna ukuvuna nini izitshalo zakhe lezo afuna ukuyitshala, uma esekwazi ukuthi ufuna ukuvuna nini kuzomele azi ukuthi kumele atshale nini kuze afune ngalesi sikhathi afuna ukuvuna ngaso. Okunye kubalulekile ukuthi azi kabanzi ngalezo zitshalo azitshalayo ukuze zizokhula kahle athole izivuno okuyizona ngesikhathi sokuvuna.

Ngingavuma ukukhokha imali eyengeziwe kwinyama yezilwane ezivela emapulazini ngoba uma izilwane zinempilo encono, okusho ukuthi nazo zikhula kancono okuyinto khona enhle leyo kakhulu, ikakhulukazi emizimbeni yethu thina siyabantu ngoba izona izilwane lezi esizozidla, okusho ukuthi-ke zizoba ncono emizimbeni yethu. Ngalokho-ke, ngavuma ukuthi ngikhokhe imali eyengeziwe ngoba ngizobe ngazi ukuthi ngukhokhela into ebalulekile futhi into ezongipha ukuphila.

Kungaba i-PPE ethi uma uyigqokile ikhiphe intuthu exosha izinambuzane ukuthi zingasondeli, ukuthi athi umuntu uma egqokile leyo PPE kube khona la athinta khona bese kuphuma intuthu exosha izinambuzane, bese zingasondeli izinambuzane.

UMnumzane uDlamini inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu ukuthi esesebenze impilo yakhe yonke kuleli pulazi lakhe elima etsala kodwa izingane zakhe ayikho neyodwa efuna ukuhamba ezinyathelweni zakhe. Okusho ukuthi amandla akhe onke esebenza, evuka, engalali azophelela azoshabalala nje kanjalo ngoba ayikho ingane efuna ukuthi ihambe ezinyaweni zakhe okanye ezinyathelweni zakhe, inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, ilimele.

Ngicabanga ukuthi izikhuthazo ezinganikwa intsha okokuqala ukuthi kuvezwe ukuthi ukulima akuyona into yabantu abangafundile, uma kungaqhakambiswa lokho kungabonakala abantu abasha abaningi bekuthakazela ukulima. Okwesibili, kube wukuthi kuvezwe ukuthi imalini abayenzayo abalimi ngezitshalo zabo noma ngemfuyo yabo uma sebenza imali sebenza ukuhwebelana nabahwebelana nabo, kuvezwe ukuthi benza malini ngoba abantu abasha bayathanda kakhulu into enenzuzo. So, uma kungavela konke lokho ukuthi ukulima akona okwabantu abangafundile futhi kuyayenza imali uyakwazi ukuphila ngakho, into engabakhuthaza kakhulu abantu abasha leyo.

Noma ngingeke ngilwazi uhlobo lwekhemikhali elwaluphathwa kodwa mina indlela engazizwa ngayo ngoba ngifuna ukuvuna futhi ngifuna ukuthola izitshalo zami zilungile, zingalinyaziwe izinambuzane angeke ngibe namizwa etheni ezinambuzaneni ngoba phela zona zizobulala izitshalo zami. Kungangithokozisa nje ukuthi ngisebenzise amakhemikhali ukuthi izinambuzane zingafiki kwiy'tshalo zami, ngikwazi ukuthola iy'tshalo zami ekugcineni ziphilile, zilungile zikwazeka ukuthi ngikwazi ukuzidla.

Isigqoko sewulu ngasithola komunye wabantu esasisebenzisana nabo, sasiyile kwindawo yakhe la asebenzela khona, la ayenza khona izigqoko zewulu noma enza amatshali or ama-blankets ewulu wayese-ke esesipha-ke okunye kwazo ukuthi nathi sibe nakho. Kwangijabulisa kakhulu ngoba kuyinto eyenziwe ngezandla futhi kuyinto enhle kakhulu nanokuthi wasibonisa ukuthi kwenziwa kanjani so, kwangijabulisa kakhulu ukuthi nami ngithole ngibe nolwazi lokuthi lezi zinto zenziwa kanjani.

Kungayinto enhle kakhulu ukuthi abafundi bafunde ngempova yomoya besesesikoleni ngoba kungabalekelela kakhulu uma sebeqala amabhizinisi, sebe ney'ngadi zabo kanye futhi bangaphinde futhi nasemakhaya bafundise abazali ukuthi kwenziwa kanjani. Then abantu bakwazi ukuthuthukisa bakwazi ukukwenza, bakwazi ukuy'philisa ngoba umnotho awusemuhle kahle kakhulu so ukuy'philisa ngezitshalo nangemfuyo kuyinto ebalulekile kakhulu, ngicabanga ukuthi-ke kungayinto enhle kakhulu leyo.

Kugogo kubaluleke kakhulu itshali lakhe lewulu ngoba uthi wafundiswa umawakhe ukuthi akwazi ukwenza leli tshali ngewulu, okuyinto ayithatha kwayisipho sakhe naye wabe naye eseba nalokho ukwazi ukwenza, wadlulisa lelo thalente umawakhe kuyena naye waqhubeka waziphilisa ngalokho ukuthi enze amatshalo ngewulu. Manje kuyena kubalulekile kakhulu kuyisipho sakhe asithandayo kakhulu naye athe wasibonisa nathi ukuthi kwenziwa kanjani ukuze sikwazi ukuyiphilisa uma isimo sesingahambi kahle.

Uma kuwukuthi laba abanye umhlaba bawuthola ngendlela okungeyona, kubalulekile ukuthi bawubuyise banike abantu abafanele ukuthi bathole umhlaba, okanye into engenzeka kunemhlaba eminingi emikhulu esesiyibona esesiyibone engenalutho othola nje ukuthi kudla kuyona izimfuyo, or izilwane, or izinkomo kuphela. Uhulumeni angathatha mihlaba-ke ahlukanisele abantu labo abadinga imihlaba ukuze-ke kube noxolo-ke ezweni kungaphucwa-ke labo asebenemihlaba kuthathwe le engenalutho inikwe laba bantu abayidingayo.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuyabathinta kakhulu abantu ngoba abatshalayo abasazi ukuthi kuzonetha nini, sekuvele kunethe ngisho kusebusika kunethe noma kusehlobo akusekho isikhathi sokuthi ayi ngoba kusebusika angeke kunethe okanye ngoba kusehlobo kuzonetha, kuvele kunganethi kusehlobo. So, abasazi abantu ukuthi kahle kahle isimo sezulu sihamba kanjani, nokusatshalaliswa kwezinambuzane akubaphethe kahle abantu ngoba abasazi ukuthi bazophila kanjani nalezi nambuzane uthole sekugcwele iy'mpukane, uthole sekugcwele iy'nyosi abantu bengasazi ukuthi bazohlala kanjani nalezi y'nambuzane futhi bengenazo nezinto zokuthi bayigweme.

Ngicabanga ukuthi indlela ebalekile yokuthi singabamba ngabamba iqhaza kanjani ngenkathi kukhula izitshali, ngingathi asiseke iqembu elizokwazi ukuthi liyokhulumisana nezitolo ukuthi iy'tshalo zethu uma sezikhulile sikwazi ukuthi sidayisele lezo y'tolo sihwebelane nalezo ey'tolo ukuze sikwazi ukwenza inzuzo, sikwazi ukondla imindeni yethu iqhaza lelo engalibamba. Nanokuthi sibe nesikhwama la sifaka khona imali ukuze sikwazi ukuthenga izinsiza ezosiza ekwakheni ezosiza ekusebenzeni .